Uma ukhuluma nabantu abadala akumele ukhulume ngendlela okhuluma ngayo nabantu abasha. Ubachazele, ube nesineke, ubabonise, imiphumela yale nto ozoyisho, futhi ulalele ulithathe nolwabo uvo ukuthi ngalesi sikhathi ubonisana naye uthini. Nizame ukukhuluma leyo nkulumo, nize nibe muntu munye nithathe isinqumo.

Owesifazane osekhulelwe kumele aqokisekise ukuthi uyayithola i-booster ukuze umzimba wakhe uzohlala uphephile futhi avikeleke nakwezinye izifo.

Ukuze igazi labo lihlale lise simeni, badle izinto ey'fanelekile. Banikezwe nokwesekwa ngendlela efanelekile bangazizwa behlukile kwabanye abantu.

Uma kufika abezempilo, ngamele baqale bakhiphe ingane le ncane ocindezelekile, bese beyinikeza usizo ngokushesha, ngoba ingase iphelelwe amandla. Abanye bethi bethola usizo, kodwa yona ibe isilithole kuqala.

Kungamele sixhumaniswe nalaba abalulekayo ngokwezomqondo ukuze noma yini ahlangabezana nayo akwazi ukumelana nayo.

Kubaluleke ngokuthi abanye bayakwazi nje ukubhala izinto bengazange bay'sebenzise. Nithole ukuthi senifake iy'mpilo zenu engozini. Kumele noma nivakeshela emtholampilo nifike nizwe kabanzi ngaphambi kokuba nenze, ngoba abanye bayakwazi ukuziqambela amanga. Isuke ingenaso isiqinisekiso into abayifakile.

Ukunqamuka kukagesi unqamuka ngoba kuthiwa uyongiwa, kodwa-ke kokusiza ukuthi sibe nama-generator okubambisana nokuthi sikwazi ukuqhuba imisebenzi.

Amadoda abhekana nobunzima ukuthi lapho efuna khona usizo ayahlekwa, ayacaswa kanti nabo baya abantu okudinga ukuthi balalelwe uma bebhekene nezinkinga banikezwe ukusekwa nethuba elifana nabantu besifazane, ukuze bengezukugcina bewela ezidakamizweni ngenxa yokuqinisa nokudliwa umzwangedwa.

Wonke umfundi uma eqala ukufunda, kumele afundiswe ngosizo lokuqala ukuze akwazi ukuthi mekukhona inkinga abhekana nayo, akwazi ukuzisiza noma ukusiza oseceleni kwakhe.

Ukusebenzisa iy'nsiza ey'fanele njengey'fonyo, ama-gloves, ukuze bavikeleke bangathelelani, nokuhlala ngokushiyana kube nezikhala.

Umnikezeli wey'mpilo okumele enze isiqiniseko sokuthi uyahlangana nabezempilo ukuthola imithi okuyiyonayona ekufanele isebenziswe abantu ukuze bathole imithi ephephile.

Ukwandisa odokotela ukuze kungabi khona umuntu ozoshoda ukunakekelwa udokotela. Babe khona ngezikhathi zonke futhi.

Abantu abathelelekile nesifo sofuba bangagcina bebaningi uma zingatholakali izinsiza noma abantu bengafundiswa ngaso kabanzi.

Kumele isikhathi nesikhathi kube khona udokotela, babebaningi futhi.

Ukuthi ahlale enesanitizer, afake isifonyo ngaso sonke isikhathi, nama gloves ukuze avikeleke. Agqoke nangokuphephile, asebenzise namakhambi ayo i-COVID.

Uma bethintwa baphuma ngokushesha ukuthi bayosiza lapho bemenyezwe khona, futhi-ke ey'ndaweni ey'ningi ama-agents akhona enza isiqinisekiso sokuthi abasebenzi baningi baphelele bazokwazi ukusiza abantu ngesikhathi nangokuphuthuma bahlale kunama-ambulensi alindile.

Le mjondolo yakhelene kakhulu, abantu baminyene baningi. Abanye basebenzisa ogesi bashiye bebasebenzisile bengabacimile. Kungamele abantu bafundiswe ukuthi bacime ogesi, batholelwe ney'ndawo eziphephile zokuhlala nendlela yokusebenzisa imililo ukuze bengathelelani ngokusha.

UMbali kumele ahlale ekhaya izinsuku lezi ezikaliwe u-fourteen days angayi ukuyothelela abantu ngoba ezizwa ukuthi uphilile.

Sizonikhulekisa niwumndeni, futhi siyathembisa ukuthi umntwana uzobuya phakathi kwenu ephephile, futhi ephilile.

Kukona konke obhekane nakho soqinisekisa ukuthi usizo olutholayo lizokwenza ukuthi ukhululeke kubo bonke ubunzima othe waqala wabhekana nabo, futhi-ke siyathokoza ukuthi ukwazile ukuphumela obala ngakho konke obhekane nakho.

Ngasebenzisa ubuchule bolwazi lokuqala ukuthi ngimubheke ukuthi usaphefumula yini, bese ngaqhubeka ngamubheka zonke izindawo ukuthi zisasebenza ngendlela okuyiyonayona.

Kumele basebenzise amakhambi aseqophelweni. Bangasebenzisi amakhambi ngoba bathi ashibhile. Bangasebenzisi imithi engahloliwe nengahlinzekiwe ngokwendlela, ngoba bethi ibiza amanani aphansi.

Asiza ekutheni amadoda akwazi nawo ukukhuluma ngezinkinga abhekene nazo. Agqugquzeleke ukuthi angafeli ngaphakathi ukuze akwazi ukusizakala.

Noma kungathiwa uwumuntu wesilisa usizo oludingayo uzoluthola, kuzoqinisekiswa futhi ukuthi nanoma ngabe yisiphi nanoma ngabe isiphi isimo obhekene naso nobunzima baso, sizokwazi ukuthi sikuseke.

Kumele amabhodi asetshenziswayo abe makhulu kakhulu, ukuze noma imoto isakude, ibone ukuthi lapho izohamba khona okuphi engase ibhekane nakho.

Amadoda akumele abe namahloni ngezimo abhekana nazo. Kumele akhulume ukuze nawo athole usizo ngoba uma soba abantu sonke ziyafana iy'nhliziyo zethu, kuyafana nobuhlungu esibuzwayo. Yingakho-ke kumele nabo bakwazi ukukhuluma, bangabi namahloni ukuze bangaphenduki babe nodlame ebantwini abaphila nabo noma abaphilisana nabo.

Yingoba anovalo ukuthi uma ephumela obala ngezinto abhekene nazo, azophenduka inhlekisa.

Wayeshayekile, esathi uyahamba kwamele ukuthi ngimbheke iy'ndawo ashayeke kuzona ukuthi azilimalangani kakhulu nomphefumulo wakhe usahamba ngendlela yini.

Izikole kumele zikuthathele phezulu ukubaluleka kosizo lokuqala zifundise abantwana besemabangeni aphansi ukuthi bazi ukuthi omunye umuntu umsiza kanjani.

Uhulumeni kumele afake imfundiso ekutheni ukugoma kuzosindisa iy'mpilo zabantu akunabungozi, kepha buletha impilo. Nasekwenzile, nabasebenzile baphumele obala ukuqinisekisa.

Kumele kube khona abantu abazomsiza kukona konke abhekene nakho, avikeleke athole nemithi yokuvikela.

Uma uzizwa ungaphilile kumele ushone emtholampilo uyothola usizo, ngaphambi kokuba uzame amakhambi esintu ngoba awunaso isiqinisekiso sokuthi ayalwisanani naleso sifo, kanti uma uya emtholampilo unaso isiqinisekiso.

Ekusebenzisweni kwamapayipi bekumele kusebenziswe abantu abakufundele nabaziyo ukuthi kusetshenziswa kanjani, kungasetshenziswa noma ubani ongazi ongase enze ukuthi ilangabi libhebhetheke noma umlilo uqhubeke kunokuba ucime agcine naye eselimala.

Umehluko usekutheni laba abancane abakwazi ukusheshe bafundiseke, kepha laba asebekhulile kumele bafundiswe ukuze uma kukhona izinto ababhekana nazo bengakafiki abosizo, bakwazi ukuthi basizane.

Ukusebenzisa izinto ey'fanele ekucisheni umlilo, ungathi uyasebenzisa izinto kanti usebenzisa izinto ey'zobhebhethekisa kakhulu umlilo, nokwehlisa umoya kuso sonke isimo.

Ukulindela imiphumela akukho lula, kepha-ke kumele azitshele ukuthi noma ngabe umuphi umphumela ozobuya, uzohambisana nokwenza okufanelekile. Uma ngabe kuwukuthi isifo unaso, athathe iy'nyathelo ey'fanelekile. Uma kuwukuthi akanaso aphinde futhi aqikelele ukuthi akenzi izinto ey'zomuholela ekutheni asithole.

Umfundi ngingamuthatha ngimubuze ukuthi khonani iy'nkinga akabhekana nazo phambilini. Kufonelwe nabazali bakhe kutholakale usizo ukuthi akukho yini okuyisifo anakho phambilini. Nendlela abaye nabo bamsiza ngayo.

Bafika bazi ukuthi yini ekumele bayenze baqoqoshwe ngendlela okuyiyonayona, futhi benza ukuthi umsebenzi usheshe, ney'moto lezi ezilimele zithole usizo ngokushesha nabantu abalimele.